Ke diaparo tsa masela a dikgala tse di farologaneng, mme di fetogile e le ruri ka gonne sejalo-jwalo diaparo tsa teng di dintle e le ruri.

Ee, ka gonne seo se ka ya gore o a itlotla ka setso sa kwa geno.

Ke moaparo wa mapedi, ka gonne o na le di-colour tse di farologaneng, mme di dintle tota.

Ee, ke tsone, ka gonne diaparo tseno di na le influence mo go bone, ka gonne ba akanya gore, ka gonne ke diaparo tsa setso le bona ba ka apara dilwana tse di jalo.

Gonne go na le mebala e mengwe e aparwa ke ditso tse di farologaneng, mme dilo tse dintsi o ka di bona, ka gonne maZulu a apara diaparo tse e leng gore di na le matlalo, mme Mapedi a apara diaparo tse e leng gore di na le mebala e le mentsi.

Ke moaparo o e leng gore o na le khibana, mme o thiba le magetla le , ka gonne ke di, ke setso se se tshwanetseng, se se dirang gore mosadi a apare jalo, go nna a-a ithibile ka dilwana gore ba seke ba mmona.

Ba dirisa matlalo, mme ka gonne matlalo a ne a matlalo a diphologolo, a ne a sireletsa batho mo letsatsing. Ke seaparo se ke tshega.

Setso se tlhophela basadi gore ba apare mesese le ditukwana.

Ee, di ka tshela ka gonne go na le diaparo tse setse ba di etsang ka dilwana tsa setso.

Di na le kgatelelo e le ruri mo basading, ka gonne di batla basadi ba apare diaparo tsa go thibela.

Aowa, ka gonne fashion-e eno e tlhalosa fa banna ba na le di-colour tse e leng gore di tiile, jaaka bontsho, mme basadi ba na le di-colour tse di . Tse, eo e akaretsa gore basadi ba .

Ee, ka gonne diphetogo tsa loago di na le influence mo go apareng ga basadi le go lebega, ka gonne basadi ba ntse ba apara go ya ka fashion-e e e tseneng.

Ee, ka go nne diphetogo tsa loago di na le influence mo go apareng ga basadi le go lebega, ka gonne basadi ba ntse ba apara go ya ka fashion-e e e tseneng.

Mosese wa seshweshwe wa gompieno, mme o ka o dira ka di tiro tse di farologaneng, jaaka A-line dress.

Diaparo tsa basadi tse dintsi di bontsha dinama tsa bona, mme di etsa gore batho ba ba lebelele ka leitlho le le e seng lone.

O ka simolola kgwebo, mme wa kgona go oketsa tsa loago ka yone.

Nka tlhama ditlhako tsa setso ka gonne gontsi ga gago mo e leng gore batlhami ba fashion-e ba tlhama ditlhako tsa setso.